Ngingamchazela ukuthi, singabantu asifani, futhi umuntu nomuntu unekhono lwakhe azalwe analo.

Kumunika amathuba aphezulu, angathola imifundazwe, futhi naye angaphila impilo ehlanzekile futhi ahlale ehlanzekile.

Liveza ukhono ebantwini, futhi livumele wonke umuntu ukuthi akhiphe ikhono lwayo. Amadoda ase akhulile anemali ayakhona ukukhipha imali ukuze kuthengwe amabhola, izimpahla, nokudla uma kunemidlalo ekhona.

Ngokuthi, azakhele isikhathi yena akhone ukwakha isikhathi sasesikoleni semabhukwini nesikhathi sakhe sekudlala, futhi azitshele futhi azazi ukuthi ufunani, futhi ufuna ukuphumelela phezu kwani.

Libhola lezi nyawo, kungoba liyakhona ukuthatha abantu, futhi libenze baphumelele empilweni sibabone nakomabonakude.

Kuyenza iphole, futhi ibe mcemane ekuqabangeni ezinye izinto, futhi ihlala ihlanzekile futhi ikahle.

Ibhola lezinyawo, kungoba wonke umuntu bekakuthakasela ukudlala ibhola lezinyawo, futhi wonke umuntu bekavumelekile ukuthi akhiphe ukhono lwakhe. Bekumnandi kakhulu futhi kujabuliwe.

Ukubathembisa ukubanikeza imifundazwe uma bangaphumelela, futhi nokuthi babaxhase ethalenteni labo abanalo, futhi bathokozele.

Ngokuthi bangabaceki babakhuthaze, futhi babaphe amandla wokuthi bazizwe bafana nawowonke umuntu.

Yebo, bangabheka ukuba omakhalekhikhini yabo, babuke ku-inthanethi, baphinde benze ama-activities phakathi emakhaya ukuze babone ukholo lwabo.

Isinyelo lapho kuphonswa onke amakhadi phansi, omunye nomunye uzokhipha elilodwa kodwa ozokukhipha elifana nelomunye kuzomele awabuthe wonke. Ekugcineni kumele kube nalo owinile.

Ngey'khathi ngishonelwe umzali bengidlala ibhola lezandla ukuze ngikhohlwe ngalesi gameko esiceda ukwenzeka. Besingenza kokuthi ngikhohlwe ubuhlungu engibhekane nabo, futhi bengihlezi ngithokozile futhi nginabantu abangisapotayo.

Ngingaqala ngimkhuthaze ngimchazele ngokubaluleka kwezemidlalo bese ngiyamutshela abuye ajoyine elilodwa icembu ukuze azithole anabangani futhi azivocavoce ukuze impilo yakhe ihlale ihlanzekile, futhi buzomvulela namathuba amanengi ukuze athuthukise ilikusasa lakhe.

Imiphakathi ingenza amadoneshinzi ukuze basize abantu, abantu abasha abafuna ukudlala imidlalo, kodwa bangakhoni ukuzithengela izinto zakhona, futhi bangenza amagruphu lapho bazothola iziponsa ukuze zisize abantu abasha basemphakathini.